Wonke umntu osebenzisa ibhanki makaqinisekise ukuba iinkcukhacha zakhe zaziwa nguye yedwa ngakumbi ezifana ne-pin number, ukuqinisekisa ukuba imali yakhe isekhuselekweni elululo.

Yho, hayi nindichanile ke ngoku kakhulu kwaye nindifundise isifundo endingasoze ndisilibale nanini na. Soze ndiphinde nanini na ndingene umgalelo wokuhlala. Ngoku ndiza kwenza isivumelwano kunye nebhanki yam ukuba itsale le mali bendikade ndigalela ngayo qho xa ndirhola, indinike kwisivumelwano sethu apho ezokubuya khona seyinayo nenzala ngaphezulu.

Ndizamazisa ukuba ndimnika iiveki ezintathu kuphela akhangele indawo yokuhlala ezoba yeyakhe. Emva kwezaa veki zintathu ndizamkhupha ndifake umntu oza kubhatala imali yerenti kuba lide kakhulu eli xesha engasayibhatali irenti.

Ibhanki iluncedo kakhulu. Uyakwazi ukugcina imali yakho ebhankini uyikhuphe nanini na xa ufuna ukuyikhupha. Usekwakwazi nokwenza isivumelwano nebhanki sokuba ugcine imali ixesha elithile, leyo imali iphume inenzala xa uyikhupha. Kuba lula nokuba ufumane imali xa uboleka imali kwibhanki oyisebenzisayo.

Umsebenzi wengxowamali okanye i-pension fund kukugcinela le mali uyitsalelwa emsebenzini ngeli xesha usaphangelayo. Yona ize ikunike mhla wayeka uphangela ube nomrholo ozomane ungena kuwe inyanga nenyanga, naxa nje ungazulingana nalona ubukade uwufumana ngexesha usaphangelayo.

I-mobile money iluncedo olukhulu kakhulu kuba yenza umsebenzi ube lula. Uyakwazi imali yakho uyilawula ngexesha ilapha efowunini ungakhange uye ebhankeni okanye uye kwi-ATM.

Umsebenzi we-money app okanye i-mobile money app mhle kakhulu kuba ngoku uyakwazi ukuthumela imali kumntu okude. Ayithathi nexesha ingene kuye lo mntu ngelo xesha uyithumele ngalo. Iluncedo kakhulu kubantu abasezilalini, apho bekuza kufuneka bakhwele ukuze badibane neebhanki, iidolophu zibe zikude kwiindawo abahlala kuzo.

Obu buxhakaxhaka bale mihla beebhenki buluncedo kakhulu kumntu wonke omncinci nomdala. Umntu ongakwaziyo ukusebenzisa obu buxhakaxhaka uyakwazi ucela uncedo xa efuna ukhutshelwa imali kumntu osebenza ebhenkini, afumane uncedo olululo apho angazuqhathwa khona.

Ibhanki yenza umsebenzi ube lula kakhulu. Iluncedo kakhulu kuthi bantu badala kuba asisenawo amandla okanye amendu womelana neelayini ezinde ukufolela imali. Kwaye ngoku imali yethu iba selugcineni olululo, siyasinda kwaba 'ntwana ekurojweni iimali zethu xa sibuya kwezi ndawo besikade sifolela kuzo sifolelela imali ezonkinkishwa.

Le mali yendlu ndiza kuyiboleka ebhankini yona inabasebenzi abaqeqeshiweyo abangazuhambe bethetha ngam, kwaye inenzala ephantsi engafaniyo naba mama babolekisa ngemali.

Ndingamcebisa ngelithi makayithumele le mali nge-mobile bank app apha kuye efowunini xa unkosikazi wakhe engenayongo ibhenki, ukwenzele azokwazi ukuyikhupha kwaPick n Pay xa uPick n Pay ekhona kwidolophu yakhe.

Umntu ozangeke waba nalo ityala alibhatalayo ngaphambili wenza loo nto amanqaku wakhe abe phantsi kakhulu. Nomntu orhola kancinci akafani nomntu orhola kakhulu. Nomntu owakhe akabhatala ityala lakhe wa-black listed iyenza loo nto amanqaku wakhe abephantsi kakhulu kuba akho ndawo ziye ziphinde zikhawuleze ukumthemba. Nezo zithe zamthemba azimthembi ngokumnika imali enkulu, zifuna uqale zimjonge ngemali encinci imali ephantsi.